Sebakeng kapo motseng oo ke dulang ho ona, ha ho na morena. Morena wa pele wa setjhaba sa Basotho ke morena Moshweshwe. O ile a theha mmuso wa Basotho ka lekgolo la bo nineteen ka selemo sa eighteen, twenty two. Mme a thusa ho kopanya ditlhopha tse fapaneng tsa batho ba Basotho hore e be setjhaba se kopaneng. Morena Moshweshwe o tlotlilwe haholo e le motlatsi wa setjhaba sa Basotho le motheo wa setjhaba sa Basotho kajeno. Ke yena a hlahelletseng ka mahetla, a thusitseng Basotho, mme a ba kopantseng ka tsela eo ba kopaneng ka yona, ke morena ya hlwahlwa ebile a ratang Basotho.

Lelapeng la heso re ntse re tseba tatelano ya ho tshela mobu. Haholo taba ena e etswa ke batho ba bo ntate, e leng bona batho ba bonang e le hlooho ya lelapa ka dinako . Ntatemoholo ke yena a tla be a ra tataisa ha sena se etsahala. Ke yena hlooho ya rona ya lelapa, ke yena a tsebang. Ke yena a ntseng a ruta bo ntate le bashemane ba ntseng ba tla hore na le ha a se a le siyo. Ke eng eo ba tlamehang hore ba e etse.

Ena ke potso e hlakileng haholo, ha ho na le lefu hae tseo ke ka di phehang, ke ka qala ka mokopu, ka pheha nama ya kgomo, ka pheha papa, ka kgutla, ka pheha beetroot-o. Ka pheha le cabbage. Tsena ke dijo tse atang ebile tse phehang ha bonolo hopole hore ha lefu le hlahile, re phehela batho hore feela re ba lebohe ha re ba phehele dijo jwalo ka ha re pheha moketeng. Re ba phehela hanyenyane feela hore feela re ba lebohe hobane ba lelapa ba utlwile bohloko ebile ha ba na tjhelete ya hore e ka dula e sebediswa for ntho tse ngata.

Nna sena ha ke kgolwe ho sona ka lebaka la hore ke kgolwa hore monna le mosadi, ba tlameha hore ba sebedisane mmoho ntho e nngwe le e nngwe. Monna ke hlooho ya lelapa eya, re ya dumela, empa ke kgolwa hore mosadi le yena tlamehile a ne le lentswe hore na tjhelete e sebediswa jwang. Sena se ka thusa ho fokotsa dikgohlano lelapeng. Ebile e ka thusa hore batho ba babedi ba utlwisisane pele ho nkuwa qeto.

Ha ke nahane hore mmino e mmedi ena e na le tshwano. Ke nahana hore mmino wa kwaito. Batho ba ne ba bina ka tsela e utlwisisahalang ebile ke mmino wa nakong eo eo batho ba ne ba leka hore ba kopanye setjhaba ka nako eo. Empa mmino wa piano mmino wa piano, mmino wa piano ke mmino o kopanyang ditjhaba. Ke mmino o monate o ke mmino, o ke mmino o phodileng. Ke rata mmino wa piano haholo hobane pineng tseo ke di mamelang tsa piano. Ho na le molaetsa o fetiswang ebile o nyakadisa batho ka tsela e kgethehileng.

Lenyalo le kileng ka ya ho lona e ne le lenyalo la malome wa ka. Monyadiwa yena o ne a le motle a apere lesira le lesweu. Monyadi ena e leng malome wa ka, ha ke sa bua a apere paki e kgubedu, borukgwe bona bo tsamaisana hantle le lesira la monyadi. Dijo tsona ha ke sa bua. E ne le mantletsentletse motho e mong le e mong a ja ka mokgo a batlang ho ja ka teng. Batho ba ne ba nyakelletse mmino o le monate ho phodiwe ho aperwe hantle. Kannete lenyalo la malome ha se lenyalo leo motho a ka le lebala, e leng lenyalo le etsahetseng selemong se fetileng, dipalamonwana tsona e le taemane feela. Kannete lenyalo la malome le ne le le monate.

Thuto ho tloha dikolong le ka matlung ke yona fela e ka re thusang tabeng ena, e re tobane le yona. Taba ena e qala ka bana ba rona, ka matlung ba holang, ba shebelletse batswadi ba bona, ba etsa dintho tsena. Jwale bona ba bona eka sena kaofela e se e le bophelo boo ba tlamehang hore ba bo phele. Empa ha ho jwalo re tlameha re rute bana ba rona hore ho na le bophelo bo botle kantle ho majwala, dithethefatsi le tsena tsohle. Thuto ena e qala ka tlung. Ke ka hona feela tsela e re ka e hlolang.